Kulo naluphi na ubhubhiso kubakho unobangela. Njengomfama okanye umnini fama weenkomo ndingathi ndakubona ukuba ndifelwa ziinkomo zam ezimbini ndikhangele unobangela wokufa kwazo. Ndithi ndakufumana ndize nesisombululo ukuze kwixesha elilandelayo ndingaphinde ndizifumane ndisengxakini yokufelwa zezinye zeenkomo zam.

Umlimi wamahlathi zininzi kakhulu iingenelo abanazo, ezinjengokuba angakwazi ukuthengisa iziqubo zemithi yakhe kwii-factory ezinkulu apho kungenziwa khona iikhabhathi, kungenziwa khona izitulo, kwenziwe khona neetafile. And ziyakwazi kwakhona iziqubo zemithi ukuthengiswa kwii-factory ezinkulu apho kwenziwa khona amaphepha, iincwadi nezinye izinto ezingayingeniso kakhulu kulowo uthe wazisa iziqubo kwezo factory.

Izityalo njengayo nayiphi na indalo zisebenzisa amanzi, amanzi asuke emvuleni okanye amanzi asuka emhlabeni. Ukunyuka kwezinga lobushushu kwenza ukuba izityalo, amanzi eziwafumana emhlabeni ziwakhuphe kanobom kwinto ebizwa ngokuba yi-transpiration, apho izityalo zizawukhupha amanzi kakhulu kwisikhumba sazo. Sikhupha amanzi oko kwenza ukuba izityalo zife, zikhawuleze zife okanye zingabi nabomi obaneleyo, apho ziza kwenza uba zinciphe. And ubushushu obukhulu kwenza ukuba nomhlaba nawo umfimfitheke wome, ungabi namanzi aneleyo ukuphilisa izityalo ezo. Loo nto izawudala ukuba izityalo zife okanye zinqongophale, zinciphe ke njengokuba utsho umbuzo.

Ukuvelisa isityalo ujongilanga kunganengeniso kakhulu kwishishini lwethu. Kuba esi sityalo sibaluleke kakhulu kuba sisityalo esivelisa amafutha asetyenziswa ezimotweni okanye kwiinqwelomafutha. Sisityalo esivelisa izinto zokuthambisa isikhumba, zisetyenziswa kakhulu kwii-factory ezinkulu ezivelisa into zokuthambisa isikhumba. Sikwasisityalo esibaluleke kakhulu ekutyeni nalapho singenza ushishino lwethu luphucuke okanye kwezezimali.

Ukuveliswa kwamaqanda ngamashishini amancinci, amancinane kunanegalelo elikhulu kuqoqosho ngokuba abantu bangathi bafikelele ekuthengeni amaqanda kumashishini apho azoba namaxabiso aphantsi, kuba kumaxesha amanintsi amashishini amancinane abanamaxabiso afikelelekayo. Kulapho abantu ke ngoku bangakwazi ukufikelela ekuthengeni lawo maqanda, apho kunganciphisa okanye kugxothe indlala kubantu okanye kuluntu jikelele

Ukufundisa okanye ukuqeqesha amafama aseMzantsi Afrika kungabanceda ngokubaxhobisa kwizinto ekufanele uba bazenze ezinganceda izityalo okanye loo nto bafama kuyo ukuba ibakhulise. Futhi kungenza oko ukuba bakwazi nokwahlula okulungileyo nokungalunganga kwezo fama zabo.

Ikhaphetshu njengesityalo esebenzisa umhlaba nesandela kwindawo engaphezu kwale ibibekwe kuso isithole. Iminqathe okanye iikherothi bezinokukhalazela ukuba ikhaphetshu zisebenzisa eyazo indawo okanye zandela kwindawo yazo, apho zona iminqathe okanye iikherothi bezizofumaneka zimpintshekile okanye zingasenawo umhlaba wokuba mazande ngokwaneleyo nazo.

Ngokolwam uluvo ndibona ngathi uMzantsi Afrika awubaniki inkxaso eyaneleyo abantu abatsha uba mabaye zibandakanye kwezolimo. Kuba uba uyaqaphela unintsi lwabantu abatsha oluthe lwafundela izifundo zolimo kodwa urhulumente akabonakalisi enomdla uba angabanika ithuba uba mazibandakanye nabo bazivelise. Okanye baphuhlise uqoqosho loMzantsi Afrika ngokuba bavelise amava abanawo, bafakwe kwii-projects okanye kwizinto apho bangazibonisa khona izi-skills zabo okanye yonke into abathe bayifundela kwizifundo zolimo. Ndibona ngathi uMzantsi Afrika uthe gqolo ukunika abalimi abadala inkxaso nalapho angakwazi kujongisisa iso lakhe kubantu abatsha abanamava amatsha nabanamava angathi aphuhlise ezolimo eMzantsi Afrika ngokwaneleyo nangokuya kusiyela phambili.

Mama, namhlanje ndiziva ndichwayitile kakhulu. Ndifumene umyalezo ovela kwikholeji yezolimo apho ndizokwazi ukuqeqeshelwa nokufunda khona amava ukuba ndibe ngumlimi ophumeleleyo, ithuba elikanje livela kanye ebomini. Futhi ndifuna ukulithatha ndilisebenzise kuba eli thuba lingandivelisela amanye amathuba amaninzi kakhulu angathi andikhulise futhi andinike amava awoneleyo wokuba ndibe ngumlimi ophume izandla. Kungazunceda nje yena yedwa, koko ozonceda usapho nozonceda abantu abandingqongileyo ngokuba ndizawuqasha abantu, futhi nam ndiqeqeshe abantu ngohlobo nam ebendiqeqeshwe ngalo.

Umbona zezinye zezityalo ezidinga amanzi nomhlaba omanzi onokufuma. Ngoko ke xa ndijonge imozulu zeli xesha langoku kwindawo endihlala kuyo, ndibona ngathi ukutyala umbona akukulungelanga okanye kungenza ukuba umntu angabinasivuno esininzi okanye isivuno ebesilindele. Kuba ixesha langoku iimvula sezinqongophele kwaye umhlaba womile, nto leyo engenza ukuba utshe umbona okanye kutshe, utshazwe. Apho ke umntu akanobanaso isivuno ebesilindele okanye isivuno esikhulu ebesilindele. Ndibona ngathi akulungelanga indawo endihlala kuyo uba ingatyala umbona.

Kwindawo endihlala kuyo njengendawo enqongophelwe ziimvula, ndicinga uba izityalo endingazityala nezingenza ukuba ndibe nesivuno yikhaphetshu kunye namazambane. Ikhaphetshu sisityalo apha esikwaziyo ubamba amanzi nesikwaziyo ukuhlala emhlabeni ongafumanga ngokwaneleyo. So, njengomhlaba onqatyelwe ngamanzi nezimvula ezinqongopheleyo, ikhaphetshu ingasesinye sezityalo endingasityala. Amazambane nawo sesinye sezityalo endingasityala because amazambane anesivuno esikhulu, ngoko ke and amazambane awafuni manzi maninzi. Zezi ezi zezinye zezityalo endingazityala kwindawo endihlala kuyo.

Ndicinga ukuba lo mbono ungaba luncedo kakhulu kuba kwixesha langoku abantu bayakudinga ukufundisa nokuqeqeshwa uba iqaliswe kanjena igadi yemifuno. Futhi yeyiphi imiqathango umntu funeka ayithathile xa eqala igadi yakhe yemifuno, zeziphi zityalo angaqala ngazo ukuze abone utshintsho lunjani kuloo gadi yakhe. Futhi zeziphi izinto angazisebenzisa ukubulala ukhula nokubulala izinambuzane ezithi zimoshe izityalo. Le ngcinga le lo lo mbono ndiwubona njengombono ongaluncedo kakhulu, ikakhulu kubantu abatsha abadinga into yokwenza, abangenamsebenzi. Abangathi bazibone bexakekile ziigadi zabo zemifuno futhi bafumane uqeqesho olwaneleyo nolungathi lungaba luncedo kakhulu kubo ekuhambeni kwexesha.